Ee, ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhoko tiro ka tsela e e kotsi, ba tlhoka tiro ba atisa go nna le diphitlhelelo tse di fokoditsweng mo mading. Mme fa data e le teng ka theko e e kwa godimo se se ka baka mathata a le mantsi, kotsi ya ntlha go fokotsega ga dipholo pele mo tlhokomelong ya tiro, batho ba bantsi ba batla tiro online mme fa data e le botlhokwa thata ga ba kgone go tsenela dipatlisiso tsa tiro go romela di-CV le go dirisa dipolatefomo tsa go ithuta tse di tlhokang di inthanete.

Potso e na e botlhokwa thata ebile e ama botshelo jwa rona, ke dirisa data ya mobile e tswang mo mošong wa mogala jaaka ya MTN. Ke dirisa makgolo a data go a dirisa go apply-a le go bua le batho, mme yona e tsaya fela letsatsi fela ke dirisa mo go WhatsApp.

Data ga di tshwane go na le mefuta e , nna ke dirisa diranta di le masome a matlhano. Ke a dirisa go reka makgolo a le lekgolo a data, ke dirisa data eno mo dilong tse di farologaneng ka matsatsi a le tlhano go fitlha a ma supa go ke a dirisa go founela batho, ke ya kwa inthanete.

Data ya di-gigabyte tse di ka go itumedisang kgwedi yotlhe, five gig to ten gig e tshwanetse go nna ya maemo a a siameng fa o dirisa inthanete ka matsatsi a letsatsi le letsatsi jaaka go romela melaetsa, le go dirisa WhatsApp-o, go batla ditshedimosetso, go lebelela di-video ka nako e nnye, go dirisa social media go buisana le batho. Fa o rata di-video thata o ka dirisa ten gig le twenty gig go ikgolaganya ka video call kgotsa go dira dithuto tse di tshwerweng mo inthanete, data eno e tla go fa boiketlo jo bo oketsegileng letsatsi le letsatsi.

Lebelo le le oketsegileng a data five gig e tla fa batho bokgoni jwa go tsena mo inthanete ka lebelo la go feta ten go hundred-te gigabytes, e leng ka makgetlho a mangwe a lebelo la four gig, e e kwa tlase go tla nna le phetololo e potlakileng ya ditshedimosetso go kgonagala go dirisa ditiragalo tsa nako ya nnete ka tsela e ntseng. Five gig e tla kgona go golagana le didirisiwa tse dintsi mo nakong e le nngwe go thusa go nonontsha internet-e.

Ee, ke tla mo tlhalosetsa ka botlalo mme ka tsela e e bonolo gore a kgone go tlhaloganya gore data e tsenngwa jang le gore a e dirise jang go tlhaeletsana le balosika la . Data ke sengwe se se go thusang go dira dilo tse di dirang mo inthaneteng jaaka go romela melaetsa, go buisana ka video call kgotsa go batla tshedimosetso. fa o batla go tsena ka mafaratlhatlha ka mogala rera gore o na le sim card-te e e tseneletseng, sim card-te e ke karata e go ikgolaganya le network ya mogala, go na le mefuta ya diphuthego tsa data e ka nna ya letsatsi, ya beke, kgotsa ya kgwedi, kgotsa ya .